Go tshameka metshameko ya kgaisano mo metshamekong ya se ileketeroniki go ka nna motshameko ka gore go tlhotlheletsa bogaisani, boikgathololo le maitlhagatlho, fa ka nako e le nngwe go nna tsela ya go itlosa bodutu ka go itumedisa, go fetsa nako le go buisana le batho ba bangwe ka inthanete.

Ee, ke nagana gore go fokoditse go tshameka ka namana ka gonne mo megaleng bangwe ba kgona go dira madi ba tshameka metshameko mo megaleng, go na le madi a lo reng ba fitlhela fela. Ga e tshwane le ka go tshameka ka namana ka gonne ka namana o tlamehile o tsamaye mo mafatsheng gore ba kgone go bona gore o na le bokgoni.

Ka gonne inthanete yone e tlhoka data go tloga kgale, fela go na le metshameko e mengwe o kgona go tshameka le ditsala fela, ga e tlhoke data. Fa o batla go tshameka metshameko ya mo inthaneteng o tlhoka gore network-e ya gago e be mo goreng e tshwara sentle fo teng, le gape o tlhoka le data.

Batho ba le bantsi ba tshameka metshameko ya mo inthaneteng bosigo ka gonne go nnile le tidimalo, ga go na tiro kgotsa sekolo, mme ba kgona go itlosa bodutu. Fa motho a sa batle go reka data e turang, a ka dirisa Wi-Fi ya mahala, reka data ka di-bundle-e tse di kwa tlase, kgotsa dirisa data bosigo fa theko e le kwa tlase ka di-night bundles.

Motshameko oo ka kgatlhisang ke . Ke motshameko wa kgaisano o nang le ditiro tse di tseneletseng, o tshamekiwa online le batho ba bangwe. O tshwanetse go dirisa leano, pelo le bokgoni go fenya manaba. Go na le dipolotiki le mephato, mme o siametse batho ba ba ratang kgaisano le go itumedisa.

Mo nakong ya gompieno, di ileketeroniki di fetotse tsela le metshameko e tshamekiwang ka yone, ka gore o ka tshamekiwa online le batho ba ba tshameka ba le kwa mafelong a farologaneng. Di dirile gore metshameko e nne matlhofo go e fitlhelela, e nne le ditshwantsho tse di molemo, le gore kgaisano e nne e tseneletse. Gape di thusitse batho go rutega bokgoni jo bošwa le go bona boitlosobotlhoko ka tsela e e monate.

Se ke se ratang thata ka metshameko ya se-ileketeroniki, ke gore e nkgatlha thata ebile e na le kgaisano e e tseneletseng. Ke e rata ka gonne o ka tshameka le ditsala kgotsa bangwe online, bokgoni jwa gago gape o ithute go tsaya ditshwetso ka potlako. E dira gore ke ikutlwe ke itumetse le go phuthuloga.

Fa motho a batla go tshameka motshameko wa mo inthaneteng, o o tlhoka mogala o o dirang sentle, data kgotsa Wi-Fi, le App-e ya metshameko e e siameng mo sedirweng sa gago. Metshameko ya mo inthaneteng e e tumileng ke jaaka Free Fire, Call of Duty, FIFA Mobile, le PUBG Mobile. Metshameko eno e ratiwa ke batho ba le bantsi ka gonne e na le kgaisano, ditshwantsho di dintle, le go tshameka le batho ba bangwe online.